Ho hauwa ha ditoropo ho ka thusa haholo, ka ho fokotsa sephethephethe, ho boloka nako le ho nolofatsa tsela ya ho ya mosebetsing kapa sekolong. Ha terene e ka ba teng toropong ya heso, nka e sebedisa hobane e bolokehile, e potlakile ebile e theko e tlase.

Ke bona e le ntho e mpe haholo ho se lefe bakganni, mme e senya tshepo pakeng tsa bareki le bakganni. sena se baka tahlehelo ya nako le tjhelete. Ho lokela hore ho be le leano le tiileng, la tefo pele ho palama, kapa ho kengwa tshehetso ya molao ho sireletsa bakganni.

Dumelang, ke kopa ho kenya tletlebo ka moo re palamang dibese tse nkang maeto a matelele, ha ho na ditulo kapa setshireletso sa pula moo re emang mang teng. Batho ba bangata ba ne ba eme pela tsela e kgolo haufi le lebala la dipapadi, ba metsi kaofela, ka kopo rarabolla bothata bona.

Ha sefofane se diehile, o lokela ho dula, o mamela ditsebiso boemafofaneng, mme o batle tlhahiso leseding ho basebetsi ba sefofane kapa ofisi ya tlhahiso. O ka boela wa botsa ka ditokelo tsa hao, tse kang dijo, kapa puseletso, ho ya ka mabaka a tiyehison. Ho dieha ha sefofane ho ka bakwa ke boemo ba lehodimo bo bobe, mathata a bo tekgeniki, mathata a sephethephethe sa difofane, basebetsi ba sa fihlang ka nako, ditaba tsa tshireletso.

Dumela, ke kopa ho kenya tletlebo ka mekotla ya ka e lahlehileng. Ke fihlile boemafofane ba OR tambo hoseng hona kajeno, ka sefofane sa SA three, four, five se tswang Kapa. Ha ke fihla ho lata mekotla ya ka, e ne e se teng, mokotla wa ka ke mokotla o motsho wa maoto a mane, o na le lebanta le letala ka lehlakoreng, o ngotswe ka lebitso la ka, ka hare ho ona, ho na le diaparo, buka e kgubedu, le laptop e ntsho ya HP. Dintlha tsa ka ke tsena, ke kopa le mphe tlhahiso leseding, hang ha mokotla wa ka o fumaneha, ke leboha thuso ya lona.

Ke kopa ho kopa tletlebo ka moo ke nkile mokotla wa motho e mong ka phoso, ke ne ke le boemafofane ba OR tambo, ha ke ntse ke tsamaya, ka fumana mokotla o motsho wa maoto a mane, empa ke ile ka hlokomela ka mora ho tloha, hore ha ke ya ka, ka nka mokotla wa ka, o ne o sa ngolwa lebitso la ka. Ke hlile ka ikemisetsa ho kgutlisa mokotla wa motho eo hang hang, ke kopa ho kopana le motho eo, hore re lokise bothata bona. Ke ne ke sebedisa mefuta e mengata ya tshehetso, mme ke botsa hore ba ntshebeletse, hore ba fumane mokotla wa bona.

Theko ya mafura a koloi, e fetoha ka lebaka la diphephetso tsa moruo le ditaba tse amanang le tlhahiso ya mafura. Ha mafura a theoha, ho bolela hore ho na le ho fokotseha tlhahiso kapa diphephetso tsa mehlodi ya mafura. Ha mafura a nyoloha, ho ka ba ka lebaka la mathata a kgwebo kapa diphetho tsa tlhahiso. Ho boloka tjhelete ho ka etsuwa ka ditsela tse ho tsamaya haufi le moo o yang teng, Ho sebedisa seporo, kapa mefuta e meng ya dipalangwa, ho leba ka pele ha o tsamaya, ho boloka koloi e sebetsa hantle.

Mokgatlo wa arrive alive, o phethile karolo e kgolo ho pholosa maphelo a batho ba bangata, ka ho tlatsetsa ho ba le tlhahiso leseding le ho ruta batho ka ditlamorao tsa ho kganna ka lebelo le leholo. Ho kganna ka lebelo le leholo tseleng ho ka ba kotsi e kgolo, ho baka dikotsi tse tibileng, le ho bolaya batho ba bangata. Lebelo le leholo le etsa hore koloi e se ke ya fokotsa matla ka potlako, e leng ho etsang hore ho be le mathata, a ho laola koloi ha hona le kotsi. Hape ha o kganna ka lebelo le leholo, ha hona nako e lekaneng ya ho qoba dikotsi, tse ka etsahalang tseleng. Hape ha ho na le nako e lekaneng, ya ho thibela kotsi e ka pele ho wena.